Ukuba ibhanki ikuboleka imali ibhanki izokuxelela ukuba le mali oyifunayo izawuba nenzala engakanani. Masenze umzekelo, ukuba le moto oyifunayo yi-thousand rand ibhanki izothi ke ngoku ngaphezu kwaloo thousand rand i-interest yakho izawuba yi-twenty percent. Kuthetha ukuthi ke ngoku imali ozoyibhatala xa sowubuyisela imali ebhankini izoba yi-one thousand two hundred rand.

Andinokuva kamnandi tu ngale meko ngoba ukuba sesikolweni ngakumbi eyunivesithi uphinde usokole ngenxa yongabinayo yonke into oyidingayo imbi kakhulu uphinde futhi ube kude nekhaya. Loo nto leyo ayinondiphatha kakuhle andiqondi ndingaqhubekeka ndiyinika ingqalelo efanelekileyo imfundo yam, ndingaphazamiseka kakhulu kwasengqondweni.

Umntu makenze uhlahlo lwabiwomali xa engakwazi ukusebenzisa imali kakuhle. Uhlahlo lwabiwomali lwenyanga lungakunceda uphephe ekusebenziseni imali kakubi. Umntu makayazi kubalulekile ukwenza isicwangciso semali xa efuna ukuthenga izinto ezixabisa imali enintsi njengemoto okanye xa efuna ukubhatala imali yemfundo yakhe okanye eyomntana. Kubalulekile ukwenza iinjongo zemali kwangexesha. Umntu makenze ingxowamali yongxunguphalo ngoba ebomini soloko kwenzeka izinto ezingalindelekanga, iingxaki zingankqonkqoza nanini na.

Izinto endizaziyo ngeqonga lemali leselula elinqumla imida, okokuqala loo nto ithetha ukukuba kukuthunyelelwa kwemali kwilizwe elinye ukuya kwelinye. Kule nto kubandakanya abantu, amashishini namaziko emali athumelo okanye athunyelelwa imali ngaphaya kwemida yamazwe ngamazwe. Ezi ntlawulomali esikakhulu zifuna utshintshiselwano lwemali nokunamathela kwemiqathango ethile kula mazwe omabini athumela or athunyelelwa imali.

Umntu ukuze anyuse amanqaku akhe etyala funeke abhatale izinto zakhe kwangexesha. Funeke alumkele izicelo zamatyala. Funeke ahlale ejonge ingxelo yakhe yamatyala. Funeke abhatale amatyala wakhe. Funeke azingqande ekubolekeni imali kanintsi kwixesha elifutshane okanye elincinci. Umntu funeke akhe imbali yakhe yetyala.

Umzali angabhatalwa ukutya komntana wakhe engayanga ebhankini okanye eyunivesithi ngosebenzisa iinkqubo zentlawulo ezikwi-intanethi ezinjenge-parent pay esetyenziswa zisikolo ukulawula intlawulo yokutya nezinye izinto zesikolo zomntana. Angasebenzisa neenkonzo zebhanki ezikwi-intanethi amthumelele ngqo ebhankini yakhe umntana wakhe. Angasebenzisa nenkqubo ezifana noPayPoint ukwenza iintlawulo kwiivenkile zokuhlala okanye zasekuhlaleni okanye ezaseyunivesithi.

Iingenelo endiye ndazifumana mna ngokusebenzisa i-app yebhanki efowunini kukulula kunye nokufikeleleka imini nobusuku bonke. Ungenza intengiselwano okanye intlawulo nanini na naphi na noba usendlini okanye usendleleni. Ezi ntengiselwano okanye iintlawulo zilula futhi zikhawulezile. Uyakwazi uhleli ujonge umkhondo wemali ukuba uqhuba njani na ngalo lonke ixesha. Uyakwazi ukwenza uhlahlo lwabiwomali nokulawula imali yakho kakuhle. Imali yakho ihlala ikhuselekile ebhankini.

Abantu abanintsi abanayo i-inshorensi yemoto ngoba ngamanye amaxesha i-inshorensi yemoto iyadura. Abantu baxabise izinto ezinjengokutya nendawo yokuhlala nezinye iingxaki zabo okanye ingxaki abanazo. Abantu abanintsi bahluphekile. Loo nto iyenza nzima ukuba neinshorensi. Abantu abanolwazi olupheleleyo ngeentlobo zeinshorensi ezikhoyo. Abanye abantu bacinga ukuba bona soze babe sengozini yemoto okanye imoto yabo soze ilimale. Abantu abayazi ubungozi yongabinayo i-inshorensi neziphumo zemali kuyo yonke loo nto.